Ke nagana gore ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama jang bo tlhoka tiro ke gore batho ba ba tlhokang tiro gantsi mesebetsi re kry-a gore o tshwanetse o apply mesebetsi online, mme ga batho ba le bantsi ba sa kgone go kry-a madi or ga ba sena madi a gore ba ke reka data go nna thata mo go bona gore ba kgone ba ba apply-ele mesebetsi ka gonne data e a tura. So ke yona lebaka le le dirang gore mo nageng ya rona batho ba le bantsi ba palelwa ke gore ba ka bolelela mesebetsi ka ntlha gore data e a tura.

Nna data e ke e dirisang gore ke tsena mo mafaratlhatlheng ke ya fa Telkom-o ya unlimited e e go thoma ka ura ya twelve bosigo go fitlha ka ura ya bo supa mantsiboa, go thoma ka after ura ya bo supa ba e tima go fitlha ka twelve bosigo. So ke reka two hundred and sixty gobaneng ya gore e twenty four hours e a tura e ja madi a lekanang ka seven hundred, so nna ke ikgona fela gore ke reke yone ya two hundred and sixty.

Data e ke e rekileng go di e fitileng ke two hundred and sixty ya Telkom ke unlimited e e tseya matsatsi a thirty e go tswa ka twelve bosigo, go fitlha ka twelve ka masa go fitlha ka seven a maitseboa. Ke nagana gore ke yona e botoka ka gonne ke kgona go e dirisa kgwedi yotlhe motshegare otlhe ke kgona go e dirisa e be ba itima ka seven. So ke nagana gore batho tshwanetse ba lebelele gore bona data ba e dirise gantsi go le nako mang a ba e dirisa gantsi bosigo or motshegare, nna ke tlhopile ena ka gonne data ke dirisa go le gantsi motshegare bosigo ga se gantsi ke tsena mo mafaratlhatlheng.

Di-gig tse nka itumelela mo go nna tsa kgwedi yotlhe e ka nna di-gig di ka nnang tse twenty go ya ko forty and-e ke rata ga nka e dirisa bosigo le motshegare, and-e ne ke rata gore e ka tsaya kgwedi yotlhe. Ke nagana gore nka rata gape gore data ya teng e seke ya tura thata e nne e ka mo tlase ga madi a ka lekanang two hundred, ka gonne batho re le bantsi re e tlhoka data gore re kgone re batle mosebetsi mo internet-eng.

Ke nagana gore five G e botlhokwa ka gonne lebelo la teng le a kgatlhisa gona go tsena mo mafaratlhatlheng le mo internet-eng, mme go mosola thata ka gonne go na le batho ba le bantsi ba e leng gore ba dira tiro ko mesebetsing ba dirisa inthanete. Ke nagana gore mosola wa five G ke gore ditiro di dirisiwa ka bonako ka manontlhotlho le gore batho ba kgone ba fitlhelele ditiro tsa bona kgotsa tsone ditiro tsa sekolo ba di dirile ka bonako, ka gore ga go sa dirisiwe five G internet e thoma go sokodisa mme ka yone tsela e ka dira gore batho ba seke ba fetsa tiro tsa rona tsa sekolo kgotsa tsa ko mosebetsing ka bonako. So ke nagana gore e botlhokwa technology and-e ditšhonong gore batho ba kgona go dira tiro ya bona ka manontlhotlho.

Tsala ya me o tshwanetse go itse pele gore o batla go reka data ya mafaratlhatlha fela kgotsa le ya go tsena mo inthaneteng, mme di data tse di a farologana le ka di-gig gore go tswa di-gig tse kae. So ga e le gore o batla ya WhatsApp-o o tla tlhopha ya WhatsApp-o kgotsa ya mafaratlhatlha fela kgotsa ya inthanete, mme ga a fetsa a e rekile o tlo tsena ga e le gore o dirisa MTN a totobetse star one three sixty a tsenye dinomoro tse di mo pampiring ya gage a ba tobetsa hash ko bofelong, mme ga fetsa a ba tobetsa button ya yes mme data ya gage e tle go tsena mo founong a ba simolola go e dirisa and-e e na le gore e tlo go botsa gore e tlile go nna matsatsi a makae le gore ke data ya bokae.

Gore nna ke boloke data ya me ke gore ga ke sena ke tsena mo mafaratlhatlheng ga ke tswa nako le nako ke a etima, gobane ga data e le on-o go na le dilo tse dintsi tse le gore di a direga mo mogaleng wa gago wena o sa o tshwara mo wena ga data e le o ne go tloga tsena dilo di le dintsi tse le gore di dirisa data ya gago, so ga o feditse go dira mabaka a gago ka data se se botlhokwa ke gore o time data ya gago gore data ga go e bolokege.